Kuba, kuba sesiseklinikhi ndingamdibanisa nogqirha okanye umongikazi bamhlole ukuba akonzakelanga na. Usuka apho ndimcebise ukuba avule i-case, abambise .

Ewe, ngokomgaqosiseko waseMzantsi abantwana abavumelekanga babelane ngesondo kodwa ke into yokuba bacwangcise kukuthatha amanyathelo nokhuselo kuba nantoni na ingenzeka, nantoni na ilindelekile. Asithi xa becwangcisa bavumelekile ukuba babelane ngesondo koko ke kukukhawulelana neemeko apho banothi badibane nento embi eyenzekayo kubo bazive bekhuselekile, noko bangaziva , bangaziboni sebekhulelwe abe umntu ebengamfuni umntana.

URhulumente kumele uba ukhupha inkxaso ezibhedlele, inkxaso ngohlobo lokuthi aqashe abantu abanjengee-therapist abazothetha noomama xa besuka kubeleka. Kwaye loo nto bayifumane mahala, ingabi yinto abayibhatalelayo leyo, ngoba abanye abazukwazi ufikeleleka kuyo ngoba iimeko zingafani.

Ukutya okusempilweni kuzizakhamzimba kwaye kunikisa amandla ukuthi abantwana xa besiya esikolweni bazive besempilweni, bazive bedlamkile kwaye umntana akwazi ufana nabanye abantwana esikolweni apatisipeyite kwizinto ezenziwa eklasini.

Ndingalisela kuba kwawona amayeza esiwasebenzisayo ezibhedlele okanye kwiikliniki enziwa , enziwa ngezinto ezithathwa ehlathini.

Amazwe esiNtu ayafumaneka kwezinye iikhemesti njengaseAlpha Pharmacy. Uba ungaya eAlpha Pharmacy okanye kwezinye iifamasi ezinintsi ungawafumani amayeza esiNtu kwaye ayanceda kakhulu ukuklina , uklina ngaphakathi okanye xa uthe wane-infection ngenxa yokwabelana ngesondo, ayanceda kakhulu. Into esinokuqinisekisa uba ayagcwaliswa kwii-shelves zasefamasi kukubonisa inkxaso ngokuba siwathenge kwaye sikhuphe ii-reviews kwi-social media ngawo la mayeza.

Akho ndlela ingcono kunenye. Umzekelo, uba uyaphangela kwaye awuna mntu onokuncedisa umjonge umntu omdala xa uphangele kowenu, umntu azomnakekela ungayisebenzisa le indlela yesibini, uyomgcinisa kwikhaya labantu abadala apho aza kugadwa anakekelwe twenty-four seven, anikwe onke amayeza akhe.

Ukucwangcisa kuhlisa amathuba okuthi umntu akhulelwe abe engafuni mntana ngelo xesha. Loo nto iyawanceda amanina ukuba umntu abelane ngesondo abe ezazi ukuba akazukukhulelwa. Ucwangcisa, ukucwangcisa yindlela elunge kakhulu kumntu ozaziyo ukuba akakafuni sapho kodwa uyafuna ukwabelana ngesondo.

Andifuni ukuphosisa andizange ndaba kwimeko enjalo okanye ndabona imeko enjalo.

Kumaxesha amaninzi amatyotyombe atshiswa kukusondelelana. Kufumaniseke apho kutshe ityotyombe elinye achaphazeleka onke kuba asondelelene. Amanyathelo anokuwathatha abantu abahlala ematyotyombeni ngamanyathelo okuba anikane umhlaba, banikane umhlaba babhekele qelele omnye komnye.

Ewe umahluko umninzi, umninzi. Umzekelo, xa kukho ingxaki ezilalini kuthiwa kubizwa iinkonzo zikaxakeka zithatha ixesha ufika, zithatha ixesha. Ufumaniseke zikwidolophu ekude kodwa kwiindawo zasemaphandleni, ezidolophini kufumaniseka uba azithathi xesha lininzi kakhulu kuba izibhedlele zikwalapha kufuphi. Umzekelo weenkonzo zikaxakeka kule meko masithi yiambulensi.

Xa kuthethwa ngocwangcisontsapho kum kuthi qatha abantu ababini abathe bahlala phantsi bayincokola into yoba mababe nosapho, abangavelanga nje benza usapho.

Ndicinga ukuba kubhalelwe kuRhulumente ukuba afake isandla, afake isandla ukuze abantwana bathi befika esikolweni noko bafumane into etyiwayo. Okanye uRhulumente ahambe ayovakashela loo makhaya angathathi ntweni abone ukuba imeko yakhona ithini.

Wayengekho, ngelaa xesha ndandifunda sasingenawo, sasingafikeleleki kwizinto ezinjalo.

Ngamaxesha amaninzi kusube besoyika, mhlawumbi umntu uyoyika ukuba umlingane lo wakhe uzambulala uba uke wayiripota le nto. Okanye mhlawumbi umntu sube ecingela abantwana bakhe bazokhula bengenatata, mhlawumbi masithi loo tata nguye yedwa ophangelayo kwelo khaya. Suke bebaleka iimeko ezinjalo.

Andinokuzithenga kuba andiyazi noba uzithatha phi kuba kaloku ngoku abantu sebezenzela amayeza neepilisi. Kuyiriskhi kakhulu ukungathengi amayeza efamasi okanye ukuthatha iyeza ugqirha engakuxelelanga uba lisebenzise.

Ukugonywa kwabantu for iCOVID-nineteen kubaluleke kakhulu. Loo nto inciphisa ukuba isifo esi seCOVID-nineteen sidlulele kumgangatho ongaphaya. Njengoba sibonile ngokuya iCOVID-nineteen ibixhaphakile kwathi kogonywa abantu ancipha amanani abantu abachaphazelekileyo.

Ewe, nabani na uvumelekile azile, athi apho athi wakushiywa ngumntu osondeleyo kuye.

Ingakuchaphazela kakubi loo nto kuba awuzukwazi ukuxela ukuba umntana wakho uguliswa yintoni. Okanye masithi kungxamisekile, le nto oyizeleyo ingxamisekile ixesha liyahamba, oogqirha bazothatha ixesha ukwazi ukuqonda ukuba umntana wakho uphethwe yintoni kanye kanye kuba kaloku wena awukwazi, anivani noogqirha indlela enithetha ngayo.

Ndingamcebisa ndithi masilinde kuse ngoba ezilalini kunzima ukufumana iinkonzo zonyango lwasekliniki kuba iikliniki ezininzi zivala kusemhlophe. Kodwa ke uba ungalinda kude kuse noko angalufumana uncedo.

Ndingazama ukuthetha naye ndimcebise ukuba makadibane nomntu onguchwepheshe kwezengqondo, umntu ozathi akwazi ukuthetha naye ngento yonke nomntu azathi amcebise ngemeko yakhe.

Ndikhumbula ngexesha leCOVID apho ndathi ndake ndagula nam ndafunyanwa sesi sifo. Ndacetyiswa ukuba mandisebenzise umhlonyane namanye amachiza ukukhawulelana namayeza kagqirha. Andinceda kakhulu ke loo mayeza.

Ewe, unalo ilungelo kodwa ke uba umyeni yena usamfuna umntana zinintsi iindlela ezingasetyenziswa, kungahlalwa phantsi kucetyiswe isithembu.

Ndingacebisa ndithi ukuzibulala akusiso isisombululo. Xa uzibona wongamelwe yimeko unokuthetha nosecaleni kwakho, uthethe nomzali okanye uthethe nomhlobo wakho. Into endinoyicebisa kukuthi before uthathe isigqibo ungathetha naye nabani na osecaleni kwakho, ndiyakuqinisekisa ukuba akanoze uqhubekeke wenze loo nto. Akho mntu ungakuvumela ukuba uqhubekeke uzibulale ube uyixelile imeko yakho.